Izixhobo zomculo wesiNtu zakudala zaziquka i-drum, ummangala, umrhube kunye nesigubhu esincinci. Ezi zixhobo zazisetyenziswa ukuxhasa iingoma nezithethe zesiNtu, nangoku zisetyenziswa kwizikolo, kwimibhiyozo yesiNtu, nakwiziganeko zenkcubeko ukugcina amasiko esiNtu ephila.

Ezinye iinzame ziquka ukurekhoda nokusichilela iiresiphi zokutya kwesiNtu kwiincwadi, kwiimagazini nakwii-intanethi. Kwakhona ukurekhoda iividiyo zendlela yokupheka kunye neengxoxo nezigqibeleleyo ezifundisa ngembali nenkcubeko yokutya, ukudibanisa oku kwizikolo nakwiindawo zoluntu kunganceda ukugcina nokufundisa isizukulwana esizayo ngendlela yokupheka nokuxabisa ukutya kwesiNtu.

Ndandizama ukupheka umvubo ngesenzo esingentla ndaze ndongeza imifuno eminintsi kunye nezityebi zetyiwa, kwaba lithuba elihle kuba ukutya kwakumnandi kwaye kwacaba kunencasa entsha. Kwakubonisa ukuba ukutya kwesiNtu kunokutshintshwa ngcono ngaphandle kokulahla imbeko yalo.

Ndingakhetha ukungawenzi umsitho omkhulu womtshato kuba unzima kwaye udla imali enintsi, ndingathanda ukugxila kumtshato olula nowonwabisayo kunye nosapho nabahlobo abaseduze.

Amadoda asekuhlaleni anoxanduva lokukhusela nokulawula ulwaluko, bahlala belawula imisebenzi emikhulu yesiko beqinisekisa ukuba yonke into ihamba ngokwemigaqo kunye nokhuseleko lwabakhwetha.

Ootata abasebatsha kufuneka bathethe ngobubele, banike ixesha elihle kubantwana, babonise uxanduva kwaye babakhuthaze bafune nokuzimela.

Ewe, kuza kuxhelwa imvu okanye inkomo njengophawu lombulelo. Ukutya okuza kulungiselelwa kuquka ipapa, inyama, imifuno kunye nezitya zesiNtu.

NjengomKrestu ndingabafundisa abantwana ukuba ukwazi imvelaphi, ulwimi kunye nesithethe sakho akuphikisani nokholo.

Maxa wambi ichanile kuba ibonisa ubunzima, ubuhlobo, nobomi bemihla ngemihla kodwa ngamanye amaxesha iyagqwethisa okanye igxininise kakhulu kwiingxaki ingabonisi ngokupheleleyo amandla nobuhle bokuphila ezilokishini.

Le ndlela isekwe kwintlonipho kunye nokhusela isidima sosapho kodwa inokudala ukudideka kumntwana, kubalulekile ukuhamba nenkcubeko kodwa kube nokucacisa inyaniso ngobubele nangesiqhelo.

Ukufuya ezilalini kubonelela ngokutya okuhlaza, ingeniso yokuthengisa, umgquba wezolimo kunye nokugcina amasiko nolwazi lwesiNtu.

Ndithanda umngqusho ngoba unesondlo, uyahluthisa kwaye undikhumbuza ikhaya kunye nenkcubeko yam.

Wawumhle kakhulu, wawunomculo, imihombiso yesiNtu kunye nobunye phakathi kweentsapho. Ndawuthanda kuba wawubonisa isidima kunye nenkcubeko yethu.

Abafazi bayakuxhoba bapheke, bahombise iindawo zokutya, balungiselele izitya kwaye baqinisekise ukuba zonke iindwendwe ziyamkelwa kakuhle.

Umntwana angajongelwa phantsi, angangabazeki ngabantu abadala okanye ajongane neengxaki zokuziphatha. Ukulungisa oko kusenziwa amasiko ahambelana nobuzwe bakhe ukuze amkele ngokusesikweni.